Thekenoloji e tlisetsa phetogo e tona thata mme go na le di-App-o di le dintsi tse e leng gore re a di berekisa jaanong jaana, fela gore go utlwala le mmino go na le di-App-o tse di tshwana le bo-spotify tse e leng gore you just download and create your own playlist tse e leng gore o kgona go di utlwelela le ga o o le off-line. Mme seno se dira gape le gore phetogo eno e ka goreng ga re tlhole re utlwelela di-radio jaanong, because we listen to everything that is online. Go na le bo YouTube go na le di-platform di dintsi thata tse e leng gore ra di berekisa jaanong jana and direla dilo molemo.

Bontsi ba di chatbot tse di leng teng mo inthaneteng di a tshwanna di farologaneng fela ka maina le gore the quality that of the answer that they bring to us di jang, mme ka bontsi di re direla dilo bonolo go mme le di-assignment-e le di-presentation re kgona go berekisa di chat box. Mme nna ka go ya ka nna ke bona fela di tshwana tso-tsotlhe pharologanyo ke goreng fa o batla go upgrade-a go na le lodinyana le le tshwantseng o le ntshe gore o kry-e a specific outcome.

Ditlamo tseno di tlisitse phetogo e e siameng tota, gonne nna ke bona ke selo se sentle and it has reduced a lot of piracy for artists because pele there were a lot of piracy happening. Mme jaanong jana ka sengwe le sengwe se on the digital platform they can even monitor their own music. Ba kgone go bona gore ke mang a rekileng eng, ke mang a sa rekang rekang eng and then di tlhagelele ko go bone. So di tlisitse pharologanyo e e siameng tota, le ga e le gore ka nako e nngwe ga o tshwantse o reke album o kry-a e le goreng ga e dire sentle because of e beilwe ko platform-ong e nngwe e e leng gore some of the android phones ga di na tsona e fela ko e leng apole.

Go bua nnete fela thekenoloji erile go tseneng ga yona e na le bontle ba yona, mme e Na le bobe ba yone. Jaanong jaana ga go sa tlhole go na le nako e le ya gore re ipolelele gore ke nako e leng gore ke ya family. Ga e re re mo family mongwe le mongwe o mo founung o tsentse tlhogo mo go yona le bana ba nnang mo difounung, go nniwa ko dikamoreng ga go sa tlhole go nna le that interection. Mme go tswa fela ka lelapa gore le jang, go na le ba e leng gore ga ba re ka seven 'o clock ke nako ya family ka nako ya go ja mongwe le mongwe tseya phone and put it in a cellphone bag. And that's when they create family memories and nako nngwe go go nna le yona thekenoloji ga e le teng ya thusa because we can create an account where by the whole family get involved and that way, ke yone e tla thusang go tsamaisa le gore re nne le nako rotlhe.

Ka bontsi batho ga ba tlhole ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ka gonne sengwe le sengwe se mo inthaneteng and-e re feleletsa re berekisa the same thing. Jaanong nako nngwe o tla ira project-e e be e dirwa ke o mongwe ebe le submit-a the same work, so ke yone e leng gore e feleletsa e nna a danger ko mmerekong. Ka gore ga go tlhole go nna le that interaction ga re tlhole re kgona go brainstormer re feleletsa o mongwe a kgona go utswa idea ya o mongwe, and ga go nna le le gore o ka re ke yaka ke feleletsa ke nnyaa ke nna ke e rileng o mongwe le o mongwe a ka nna re ke ya gagwe they can easily claim somebody's work.

Currently di-chatbots ke tsone tse e leng gore di a trend-a di refa dikarabo tsa sengwe le sengwe go tloga ka homework-e, to food recipes, sengwe le sengwe and di re direla dilo easy 'cause le di-measurement-e they are so sengwe le sengwe se tlase ga re tlhole re nagana thata jalo because everything comes already pre-packed.

Publication e nngwe le e nngwe e na le ka mokgwa e tsamaisang dilo ka tsone, sebakeng seno go na le tse re itseng gore bone they are not all about fact and then they sell on trends and they don't verify everything. So go ya fela ka gore that publication ya reng and then us as the society we need to know the difference gore ke eng se re batlang go indulger mo dikgang tsa nnete tse e leng gore di netefaditswe di re tswela mosola kapo ke tse di yang go .